Andikwazi ungqina, ndingakwazi ukuxhasa, mandithi umntu wenza ngokwenkolelo yakhe. Ukuba inkolelo yakhe ithi into yokokuba funeke enze umsebenzi and leyo nto yinto emsebenzelayo, ngoko ke makenze njalo. Ukuba ngaba abantu bathi bakholelwa kuThixo kwaye iinto ezinjalo abakholelwa kuzo, mabenze njalo, kulungile oko.

Kweli xesha siphila ngoku izifo azisenamntu mdala namntu mncinci. Kuhamba nento yokokuba indlela ophila ngayo wena mntu injani, utya njani, wenza njani, ungumntu ozilolongayo. Ngoko ke awukwazi ukuthi ubana umncinci ngoko awukwazi uba nesifo esithile. Into ebalulekileyo yinto yokokuba xa uthe wazifumanisa isifo esithile kufuneka ulandele imigaqo othe wayinikwa emtholampilo, into yokokuba kufuneke wenze njani ukuze uzigcine usempilweni.

Ndingacela uxolo kwizigulana okokuqala, ndithembise into yokokuba ndizawuphinda ndibuye ngokukhawuleza nalo uncedo abaludingayo. Emveni koko ndizame ukunxulumana nezinye iiklinikhi ezikufuphi ndikhangela indlela abangancedisana kunye nale ikliniki ngayo ngamayeza la angekhoyo. Ndithi ndawugqiba ndifowunele nakwabaphezulu abakwazi , abantu abasiphathela amayeza ndichaze ngendlela amayeza angekho ngawo nendlela adingeka ngayo esicela into yokuba abe kanti ayafika ngokukhawuleza ze abantu bakwazi ukuncedakala.

Okokuqala, impatho kwiindawo ekufunyanwa kuzo unyango iyathanda ungabi ntle. Abantu abadala ke ngabantu abaneenkani kwaye nje bayakholelwa ekutheni basebenzise izinto abakwazi uzifumana apha endlini ukuze bafumane unyango. Into yokuba bazibone bengabantu abaphathaphathwayo okanye ufike kusetyenziswa amagama abangawaqondiyo iye ibasokolise loo nto leyo kakhulu. Yingako bengakuthandi uyofuna uncedo kwindawo ekufunyanwa kuyo unyango.

Ndizawuthi, ewe, kwezi ntsuku zangoku baxatyisiwe ngoba bayayifumana nemali yendodla ukuze bakwazi ukuzihoya xa bengabantu abasweleyo. Kwaye nabazukulwana bangoku bayenza into ebalulekileyo into yoba ubone abantu abakuhoyileyo, abakhulileyo bahoyakale. Ngoba kubalulekile oko kwaye ingumbono omhle.

Xa isetyenziswa ngendlela efanelekileyo bengabhatali amatyala, bengasebenzisi , ingasetyenziswa, isetyenziswa ngendlela efanelekileyo, ewe ibalingene. Ibalingene inkamnkam evela kuRhulumente ukuze bafumane ukhathalelo lwempilo abalidingayo.

Uqala ukwenza uphando nzulu malunga nesigulo utata anaso. Ndakugqiba ndenze oko ndikhangele indlela yoba ndingancedisana njani naye ukuze ndenze ubomi bakhe bube bhetere, njengokumvukela kusasa ndimlungiselele ukutya ekufuneka ekutyile ukuze ahlale esempilweni. Kwaye ndimvase, ndimlungiselele, nokumsa ngasese ndimkhaphe ukuze abe kanti ungumntu ohoyakeleyo, imeko yakhe ingazukhawuleza ufuna umdibanisa nokufa.

Ndiza kukhangelela, mama, ikhaya elikulungeleyo. Kodwa ke funeke kuqala sijonge imali esinayo and then sikhomperishe, singqamanise amakhaya ahambelana nendlela nohlobo lomntu onguye wena ukuze ungazosokola mhla wahlala khona.

Ndingaqala ngokuthi ndidrafte okanye ndizobe le nto kuthiwa yi-timetable, apho ndizambekela khona amaxesha ento yoba ngexesha elithile kufuneke etye amayeza akhe, ngexesha elithile funeka etye ukutya kwakhe, ngexesha elithile funeka ephungile, ngexesha elithile funeka elalile. Ndiyibeke apho kuzawuba kulula khona uba ayibone njengamntu uba akava kakuhle, kodwa ke kuzawufuneke ndisebenzise indlela yento yoba le nto igqame ibe semehlweni akhe ngalo lonke ixesha. Kwaye nam ndiphinde ndithathe, ndithathe i-cellphone yakhe ndimenzele into ezawuthi imkhumbuze ngalo lonke ixesha uba kufuneke esele amayeza akhe. Ezo zinto zombini zizawusebenzisana kunye nam nakunye naye xa ndingekho phambi kwamehlo akhe ukuze akwazi ukungalibali ukuthatha amayeza akhe izokwazi nempilo yakhe ukuba ngcono.

Ndingaqale ndimbonise into yokokuba kutheni kubalulekile ukuba umama ayohlala apho azothi akwazi ufumana uncedo aludingayo ngakhona. Kwaye ndiphinde ndimkhumbuze into yokokuba mna naye asingabo abantu abakufundeleyo kwaye abanolwazi oluphangaleleyo ngemeko kamama. Siphinde kwakhona simbonise into yoba ngexesha esiphila kulo singabantu abasebenzayo, abaqeshiweyo, ngoko kwa ixesha asinalo thina lokuba sikwazi ukuhoyana nempilo kamama emhluphayo.

Enyanisweni emsulwa noba amanye amakhaya abantu abadala nangona beza kubonisa into yoba baqhuba ngendlela kwaye nawe uqonda into yokokuba noko banganikeza uncedo olungaphezu kolu ukwazi uliofarisha ukwazi ulinikeza, xa uthi ube phaa phakathi uyibukele indlela ababaphatha ngayo abantu abadala noko iye ingancumisi ngamanye amaxesha. Ngamanye ke amaxesha ke iba ngamaxabiso abawabizayo uye uqonde intoba niyabethakala okungcono kukuba nizihoyele umzali wakho, okanye ke ngamanye amaxesha nje niye nifune nje ukuzihoyela umzali wenu ngokunokwenu kunoba nimse kubantu abangabaziyo ngenxa yento yokokuba niye nibone into yokuba uncedo uzawulifumana bhetele khona.

Ndingamcebisa into yokokuba xa eyopeya aze ndimkhaphe kwaye ndimbonise into yoba masiqale sithenge ukutya, sibhatale umasingcwabane, azithengele into entsha noba yeyonxiba, noba sisihlangu noba yihempe rhoqo ngenyanga. And then kwimali eshiyekileyo azonwabise.